Ke tla tlameha hore dijalo tsa ka ha di qala di hola, ke di nke ke fihle ke di kwahele ka bo leselanyana kapa ho hong, hore feela dinonyana di se ke be tsa kgona hore di fitlhelle dijalo tsa ka hobane di tla nsenyetsa. Ke sebedise le di-chemical-e tse bolayang bo bo diboko hore diboko di skebe jala dijalo tsa ka.

Ha o le motho o batla ho ba rapolasi. Diphoofolo tsa hao di lokela hore o se di letlelle di tlale tlale le le naha. Di lo ja dijo tse sa lokang tse bodileng. O tlameha hore o di rekele dijo tsa teng tse hantle, tse matlafetseng, mme o di hlabe dipeiti tse tsa tsa diphoofolo tse hantle hore di se ke be da kula da shwa.

Ha ho le jwalo, ke tlameha hore ke ye ke shebane le dimaraka tse nyenyane. Tse tshwanang le bo di-shop-o tse makeisheneng. Ke rekisetse dimmaraka tseo hobane ke santsane ke le rapolasi ya tlasenyana. So, ke shebana le dimmaraka tse tlase le baditjhaba ba phelang moo ke phelang teng. Ke rekisetse le batho be ke phelang le bona.

Ee, ka nako tse ding ke bona ho hlokeha hore batho ba sebetse dihora tse fetang tse robedi. Ha fela o tlo ba patalla nako eo e kenyelleditsweng hobane nakong tse tshwanang le tsa bo kotulo, ho hlokeha hore ho sebetsahale ka ka makgethe ene, ho hlokeha ho sebetsahale nako e ngatanyana. Hobane poone e na le nako eo e behetsweng hore kamora nako e itseng tlametse poone ebe e fedile ka polasing. Hobane ha ho se jwalo, o tla senyehelwa, mme poone e na le nako eo e turang ka yona, e na le nako eo e leng horeng theko tsa teng di ba tlase. So, ha o batla ho etsa tjhelete e ntle, tlametse o etse hore o rekise poone ka nako e turang. Mme ka ka tsela eo, ho hlokeha hore o sebetse dihora tse fetang.

Dijalo tsa ka hore ke di hlokomele tse tshwanang le bo poone, ke tlameha hore ha ke e jala, ke e jale, ke e kopantse le di-chemical tse hlokahalang ho bolaya bo diboko dintho tse ka tlase tse senyang. Mme ha di ha ntse di tla di hola, ke di nosetse hantle. Ke se di kgamisi ka metsi. Mme ha di hola ke ikwahele ka ka ka bo bo leselanyana kapa ho hong ho itseng ho ka etsang hore dinonyana di se je dijalo tsa ka.

Batho ba kgale kgale ba ne ba lema ka ka diphoofolo tse tshwanang le bo dikgomo le bo ditonki. Mme ka nako tse ding ba ne ba lema ka matsoho a bona. Ha ba se na ntho tse ka reng diphoofolo, hobane ntho tse tshwanang le bo diterekere di ne di sokoleha ka nako tseo. So, boholoholo ho no sebediswa diphoofolo ho lema.

Cheese ke ntho e leng hore e etsuwa ka lebese le re reng ke kgatsela. E etsuwa ka romo mme romo ha e tholahale tje ka lebesebese. E tswa kgomong, empa romo ha e tswe e le ngata tje ka lebesebese. Ke ka hoo cheese e turang, e leng theko e hodimo.

Ha ne ke na le naha ya ka, ne ke tla etsa kgwebo ya ya diphoofolo ya ho rekisa nama. Ke be le selakga sa ka sa ho rekisa nama. Ke be le diphoofolo tsa ka, ke rekise le diphoofolo.

Diphoofolo tsa ka tsela e nngwe hape ya hore ke di hlokomele ke ya hore di je dijo tse matlafetseng, tse tshwanang le bo dikhabetjhe, meroho di skebe da ja dijo tse ditshila tse bodileng, mme hape ke hore di dule plekeng e hlwekileng. Moo ho se nang dikokwanahloko tse ngata ngata.

Leano le nka le sebedisang ke hore ke rekise dintho tsa ka haholo ka nako ya thekiso. Tje ka ha nou tjena na e le nako ya mariha. Poone ka nako ena ya tura. So, ke tlametse hore ke etse bonnete ba hore ke e rekisa ka nako ena na pele e theoha.

Basebetsi ba dipolasi ba tshwanetse hore ba ekeletswe mokgolo hobane ba sebetsa ka thata. Ba kgole tjhelete e ngata ngata e ba tshwanetseng hobane ntle le bona naha ka bophara e ka lapa. Ba tshwanetse hore ba kgole hantle mme ba fuwe le di-bonus tse ba tshwanetseng, ba be le ntho tse kareng bo di-medical aid hobane ba sebetsa le ka dintho tse kotsi tse ka ba lematsang.

Dijalo tseo re di romelang naheng tse ding tse kantle. Ke dijalo tse tshwanang le bo sonneblomo. Ho ba thusa hore ba etse oli mme hape ke poone. Poone bakeng sa hore ba etse phofo kantle ka mane.

Re na le dimela tse tshwanang le bo morobeiye ke dimela tse sa hlokeng metsi, tseo haholo. Dimela tse tshwanang le bo , moba ke dimela tse sa hlokeng metsi tseo. Di a ikholela ntle le metsi, mme di ikholela hantle, re beng re kgone hore re di je.

Polasing ya ka, ha leqhubu la motjheso se le le haufi, ke etsa bonnete ba hore ke ba le metsi a mangata. Dijalo tsa ka di skebe dia di a hloka metsi mme ke, ke di kwahele hore di skebe di a otlwa ke motjheso haholo hobane ha di ka otlwa ke motjheso haholo, di tla shwa.

Ke lefatshe le la mobu o matlafetseng la mobu o nonneng. Ene ke lefatshe la la Afrika e ka Borwa.

Mmuso ha o le tje ke hore o o re fe ditheletsana, ditjheletenyana tsa hore re kgone hore re reke meriana. Mme le diphoofolo tsa bona di se hlokahale hobane jwale meriana ya diphoofolo le e thibelang dikokonyane e se tura. Mmuso o re fe hanyenyana tjheletenyana ya hore re kgone hore re kgone ho reka ntho tseo. Hore re skebe, ra turisa diphoofolo tsa rona kapa nama ya rona ha re e rekisa.

Sena se etsuwa ke taba ya hore ha o so na le polasi e kgolo, e bontsha bokgoni ba hore o ka kgona hore o iketsetse o ikemele. Ho fapana le ba nang le dipolasi tse tlase, batho ba dipolasi tse tlase ke ba bontshang hore ke hona ntse ba qala kgwebo. So, ba santsane ba hloka thuso qalong ya kgwebo. Ha ho na le polasi e kgolo, ke pontsho ya ho so na le tsebo e ngata ya polasi kapa ya kgwebo, mme o ka kgona hore o ikemele.

Ka tsela eo ke hore feela ke bulele metsi diforo , moo metsi a tla phallang teng hore pula e se tsamaye le mobu.